Yeyi imikhulu kakhulu imgodi esemgwaceni yethu manje. Futhi sesiside isikhathi ikhona kuba ngathi kukhona okuzolungiswa ngakho kungabi khona. Baze bafake amabhodi okuthi kunama-pothole. Kanti uhulumeni wenzani uma kuwukuthi kumele sixwayiswe ngokuthi kunama-pothole, yini ndaba bengawalungisi.?

Ukuthi anethezekile, antofontofo, awulimali, i-space sikhulu.

Sasihleli ndawonye ebhasini, laqala ibhasi lahamba saxoxa endleleni, kwangathi umuntu ekade ngamazi kanti umuntu engimaze manje. Kwakumnandi kakhulu ukuhlala naye ngoba sazwana impela.

Ukuthi mele qinisekise indaba yokuphepha kwabagibeli, namaphara engabi khona kakhulu ngoba uthi uyahamba, usubanjwa inkunzi khona lana. Kuningi nje kuningi.

Yebo impela kumele benxeshezelwe ngoba akusithina sonke esudalayo umgodi emgwaqeni. Kukhona abantu aba-innocent bese kuba yikhona labo abashayela kabi. Kodwa kumele benxeshezelwe ngoba leya nto iyayibulala ngampela imoto futhi idala naney'ngozi-ke.

Ngikubona njengokuthi mina usuke usiza ngoba umshayeli akakwazi ukuthi ashayele, phinde futhi abale imali. Koda futhi manje akuphoqile. Kwesinye isikhathi uyasho ukuthi awuthandi, mase kuthi umshayeli-ke ayay'balela imali. Kodwa angiboni ukuthi kuphephile ngaleyo ndlela. Ngiyaye ngibone ku-right ukuthi kube wukuthi uyamlekelela umshayeli.

Ngizizwa ngicasuka okwangempela ngoba imigodi ibanga izingozi, iphinde futhi ibange, ibulale iy'moto. Kuningi ekwenzayo. Manje uma singeke sinakwe kuba yinkinga kakhulu okusho ukuthi esithathwa, asithathwa nothisi. Manje nje akukho kuhle ngampela, akukho kuhle.

Isikhathi esiningi ngangilala, ngeke ngiqambe amanga. Ngangilala ngesinye isikhathi ngivuke ngibuke into ku-inthanethi, kodwa nje isikhathi esiningi ngangisichitha ngokuthi ngilale. And kwakungiphethe kahle.

Yebo, ngihlezi ngicabanga ukuthi ngingumuntu okuthandayo ngempela ukukhuluma, nokwazi abantu abasha. Naloyana sasikhuluma ngezinto nje ezenzekayo emhlabeni. Yena ukuthi zimuphathe kanjani and uzizwa kanjani ngazo. Kwakumnandi ngempela, ngazizwa engathi nje ngithole umngani.

Ukuthi uphethiloli unyuka njalo. Sithi sisayizibile, uzwe kuthiwa uphethroli unyukile. Koda akunakho umthelela wokuthi ngithenge imoto mina. Uma kuwukuthi nje amashumi ami ayahlangana, ngoyithenga imoto.

Yebo umngani wami wake wabanjwa inkunzi ehamba ngo-Bolt. Kwenzeka ukuthi umngani wami wayeya kwi-interview manje indawo ayekuyona wayengayazi, manje kwakumphoqa ukuthi athathe o-Uber noma o-Bolt. Wase wathatha u-Bolt-ke. Ubhuti owayeshayela lapho wambamba inkunzi, wamphuca yonke into ayeyiphethe. Ngenhlanhlaleyo uwumuntu ostrong. Waqhubeka waya kwi-interview ngoba wamushiya ngakhona laphana esethathe yonke into yakhe. Waqhubeka waya ku-interview saze sazi nje thina esebuya khona kwi-interview.

Okokuqala nje ngingabuza umshayeli. Ngingabuza yena mase-ke ngiyoriphotha ebhasini ukuthi iy'mpahla zami ngiy'fake lana, azisekho yingoba yini.

Ngingakhetha ukuthi ngilinde elinye ibhasi, mase ngithatha lona. Ngoba esimweni esinjena akumele , kubizwa ngokuthini? Uxhamazele. Kumele vele wehlise umoya, uvume isimo, mase uthola indlela yokuthi uhambe futhi.